Ngale mini ndandisuka esikolweni, ndahlukana nabahlobo bam endleleni, ndazihambela. Apho ndadibana nezihange, oonqevu. Ndasindiswa apho kukubaleka kanobomi. Kulapho ndabona khona akulunganga ukuhamba kwindawana elihlathana wedwa.

Iinto endizithandayo ngomsebenzi wam kukuba kukusebenza nabantu, okokuqala, nokuba wazi konke okwenzekayo kwindawo ekungqongileyo. Kwaye uye uxhamle nezipho oye uzifumane kubakhweli bam.

Abakhweli, kungakumbi ababhinqileyo, baye babe sebungozini kwezi moto ngokuba abanye bona bantu baziqhubayo banobundlobongela, kungakumbi xa belibona inina ukuba liphantsi kweempembelelo zotywala. Kwaye nabaqhubi baye babe sebungozi kubakhweli ngokuba abanye abakhweli ngoonqevu. Bakhwela bengenanjongo zintle kodwa zokukhuthuza.

Ndakhe ndabona isisitrayikhi sabaqhubi beeteksi. Sasisibi kakhulu and sabachaphazela abakhweli kakubi ngendlela yokuba zange bakwazi ukuphangela abanye abakhweli. Abantwana besikolo zange bakwazi ukuya ezikolweni, kwaye nabantu abaphangela kwisebe lezoncedo zange bakwazi ukuphangela.

Into endinokuyenza ukuqiniseka ukuba bakhuselekile, kuthatha abafundi abakwibanga eliphambili nokuba babini okanye bathathu baze bakhaphe aba ukuya kwilayibhari . Naxa bebuya endleleni babuye bonke. Ndicinga oku kungabenza bakhuseleke endleleni.

Ndingacebisa ukuba abaqhubi bebhayisikile, ukuze bakhuseleke ezindleleni banxibe impahla ezinjengezigqoko kunye nezinye zokhuseleko, kwaye bangahambi endleleni yemoto phakathi. Bahambe kwimigca ezisikelwe khona iibhayisikili.

Kukuqinisekisa ukuba izinto eziphumayo nezingenayo zisemthethweni na, kwaye nokuzibhatalela, kwaye nokuqinisekisa ukuba zingendlela eziyiyo ngokomlinganiselo.

Indlela endandigcobe ngayo mhlazana ndiqala ukukhwela inqwelomoya, noxa nje ekuqaleni lalukhona uvalo, kodwa bandigcobe ngeyona ndlela, ngeyona nto endinganawuze ndiyilibale apha ebomini bam lena, kwaye ihlobo esasiphethwe ngalo kula nqwelomoya, yayi ngathi sikwi hotele, babe nobubele abantu abahoye abakhweli.

Urhulumente unokwandisa iindlela apho nokuqhutywa khona iibhayisikile, ingadibani indlela yayo neyezithuthi , njengokuba kuye kubekho iingozi xa zidibene, kwaye urhulumente unoqhubeka nophulo owakhe walenza, lokukhupha iibhayisekili ezikolweni kubafundi abahlala mgama nesikolo.

Mna njengomhlali osebenzisa iitekisi, ukuthintela loo mkhwa kukuthi xa ndibona iteksi ikhwelise ngokwenani ekumele ikhwelise ngalo, ndingakhweli, ndikhwele elandelayo. Ndenzenjenjalo nakwaba baze mva kwam ukuba masikhwele kwelandelayo. Ngoba unobangela oye owenzwe kukulayisha kangangokommiselo wenza iingozi ezindleleni, kuphalale igazi elinintsi.